Loko ndza ha yimele ku fika ka va xilamulelamhangu ndzi nga endla leswaku ndzi kuma tiselulafoni ta vanhu lava vavisekeke kutani ndzi lavalava tinambara ta vanhu lava nga le kusuhi na vona ndzi va bela riqingho ndzi va tivisa leswaku xaka ra vona kumbe n'wana wa vona u humelela hi nghozi eka ndhawu yo karhi, leswaku va kota ku fika naswona va ta kota ku va va ri karhi va swi tiva leswaku munhu wa vona kumbe xaka ra vona kumbe n'wana wa vona u humeleriwe hi nghozi hi yo mhaka va fanele ku fika laha nghozi yi nga humelela kona, loko swi koteka ndzi va ndzi kha ndzi endla maqhinga yo kota ku humesa vanhu lava nga vaviseka loko ndza ha yimele xilamulelamhangu.

Loko ndza ha yimele xilamulelamhangu endhawini leyi ku nga humelela mhangu, lexi ndzi nga ta xi endla ndzi ta teka riqingho ra mina ra le nyongeni kutani ndzi foyinela evatswari kumbe vanhu lava nga le kusuhi ni vanhu lava nga kuma mhangu ndzi ta teka tifoni ta vona kwala kusuhi kutani ndzi languta e vanhu lava nga kusuhi na vona ndzi va fonela ndzi va tivisa leswaku n'wana wa vona kumbe xaka ra vona u kumile nghozi ya movha ni ndhawu leyi ndzi nga eka yona, loko ku ve tifoni ta vona vanhu lava ti onhakile kumbe ku vaviseka ndzi ta yima kwalaya ndzi ringeta ku pfuna laha ndzi nga ta pfuna ha kona ku fikela xilamulelamhangu xi fika.

Eka ku hlayisa rihanyo ra vona eka vavanuna, ndzi nga va rungula leswaku a va ti khome kahle va hlayisa rihanyo ra vona va nga hlayisa rihanyo ra vona hi ku hunguta ku n'wa byala ku ndzaha mafole kumbe swidzidziharisi, hikuva vavanuna vo tala ekamasiku lama va n'wa ngopfu byalwa, leswi swi nga hetelela swi onhi mahawu ya vona kutani va tikuma va ri karhi va vabya. Xin'wana lexi va nga ta xi endla ku hlayisa rihanyo ra vona i ku tirhisa xisirhelelo loko va endla timhaka ta masangu naswona loko va ri karhi va endla timhaka ta masangu va fanele va kuma munhu un'we lowo tshembeka loyi va nga ta endla na yena hayi ku ri minkarhi yo tala va kuma vanhwanyani vo tala hikuva leswi ta endla leswaku va khomiwa hi mavabyi mo karhi, ku hlayisa mimiri ya vona kumbe rihanyo ra vona a va tisirhelela eka swilo swo tala.

Vanhu lava tshamaka ni vanhu lava n'waka maphilisi kumbe vakhegula kumbe vadyuhari vafane va vona leswaku a va suki kusuhani vadyuhari leswi lavawa leswaku loko nkarhi wa vona wa ku n'wa maphilisi wu fika va kota ku va nyika maphilisi va n'wa, leswi swi ta endla leswaku vadyuhari lava va tshama va ri karhi va tiva nkarhi wa ku n'wa maphilisi hikuva vadyuharhi vo tala a va swi koti ku hlaya kumbe ku vona nkarhi vanhu lava vafanele loko nkarhi wu fika va tsundzuxa vakhegula kumbe vadyuhari leswaku sweswi i nkarhi wa ku n'wa maphilisi kutani va va hlayela na ku maphilisi lama i maphilisi ya yini hikuva minkarhi yin'wana vadyuhari va nga n'wa maphilisi lama ku nga riki wona leswi nga endla leswaku va khomiwa mavabyi mo karhi na mo karhi.

Ka munhu loyi a xanisaka mudyuhari ndzi nga ku eka yena a tshiki swilo leswi a swi endlaka swo biha ehenhla ka mudyuhari, hikuva va ri rihlampfu ra khale ri tiya hi le ri rihlampfu le rintshwa ri tiya hi le ra khale. Hi lava vadyuhari lava leswaku hi ta kota ku humelela evuton'wini ku ni swin'wana leswi yena a nga swi tiviki leswi mudyuhari loyi a n'wi xanisaka a swi tivaka, hi yo mhaka a hi fanelanga ku xanisa va vadyuhari hikuva mudyuhari loyi u n'wi xanisaka i mutswari wa wena, swi nga khataleki leswaku u ku tswarile kumbe a nga ku tswalanga kambe i mutswari wa wena naswona vadyuhari lava na vona i swi vumbiwa swa Xikwembu.

Vukorhokeri lebyi ndzi byi tivaka lebyi toloveriweke hileswi vavanuna va nga swilaveki ku tirhisa xisirhelelo loko va endla timhaka ta masangu. a va switirhisi vavanuna switirhisiwa leswi hikuva va ehleketa leswaku loko u nga swi tirhisi a wu n'wi rhandzi.

Ku pfaleriwa ka vanhu hi nkarhi wa COVID-19 swi endle leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi wa hi nomboro leyikulu swinene yi ya ehansi. Tikhampani to tala xikan'we ni mabindzu, mavhengele a swi pfariwile naswona tikhampani letiya a ti hakeriwa a ti hakela xibalo na tona a ti pfariwile, leswi a swi endla leswaku xibalo xi nga hakeriwi hi yona mhaka ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi vuye yi wa swinene hi yo mhaka endzhaku ka COVID-19 swilo swi sungurile ku durha swinene swi xaviwa hi nxavo wa le henhla swinene.

Mfumo wu fanele ku ta ni swiboho kumbe milawu yo vava swinene, leswaku loko vanhu vo tlula milawu leyi va fanele ku endla swilo swo karhi. Ku fanele ku va na leswi vuriwaka matrafiki etindleleni loko munhu wo tlula nawu wo karhi u fane a hakela mali yo karhi leswaku a ta kota ku pfala kumbe ku riha leswi a swi endleke swo ka swi nga ri kahle egondzweni. Naswona mfumo wu nga endla leswi vitaniwaka campaign-i ya ku kombisa ku dyondzisa vanhu hi vuhlayiseki emagondzweni. Mfumo wu nga endla leswaku vanhu va hlayiseka emagondzweni loko ko va na ma-trafic-i epatwini ku va na na timakara to maka leswaku laha a ku hundziwa laha ka hundziwa.

Vutsoniwa i nchumu lowukulu swinene, naswona ku na vutsoniwa byo hambanahambana xikombiso, vanhu lava nga tsoniwa lava nga koteki ku famba va nga nyikiwa leswi swifambo swa vona leswi vuriwaka ti wheelchair leswaku va kota ku ti fambisa vona vinyi handle ko va va ndzundza ndzundza ehansi. Vanhu lava na vona va fanerile leswaku loko va va fanerile ku nghena na vona endzeni ka thekisi loko va ya etitliliniki va ya teka maphilisi ya vona. Naswona tani hina tani hi vanhu lavawa hi fanele hi va khoma ku fana ni vatswari kumbe vasesi kumbe tindzisana ta hina. Vanhu lava va fanele vaendleriwa phurojeke ya vona laha va nga ta hlangana kutani wun'wana na wun'wanyana a vula vutsoniwa bya yena kutani va kota ku va nyika swilaveko swo hambanahambana hikuva vutsoniwa byi hambanahambanile.

Vantshwa va hina va hatla va biha emirini malembe ya nga si pfumela hikokwalaho ka vanghana vo biha, vatswari lava lavaka leswaku vana va vona va va hanyisa va va rhuma leswaku va ya endla vuhunguki, kutani va vuya na mali va ta va nyika na xin'wana lexi endlaka leswaku vantshwa va namuntlha va biha emirini nkarhi wu nga si fika i mhaka ya leswi vuriwaka social media, maqhingo ya le nyongeni swilo leswi va swi vonaka vantshwa vamasiku lama a swi ringanelanga mahlo ya vona, swilo leswi va swi vonaka eka ti Facebook ti WhatsApp ni swin'wana na swin'wana swi endla leswaku na vona va tikuma va ri karhi va navela leswi endliwaka hi vanhu va n'wanyana. Xin'wana i rirhandzu ra mali vantshwamasiku lama va rhandza mali swinene, hi yo mhaka loko va hlangana a va tshembisa mali a va kanakana ku endla leswi a swi lavaka kutani endzhaku va biha emirini.

Mfumo wu nga lavalava kumbe ku thola vaongori van'wanyana etitlilinikini ta le matikoxikaya, leswaku vaongori va tala hikuva vanhu va va va tele loko vaongori va tele va ta kota ku avelana mintirho hi le xikarhi kutani va nge tirhi ku vava. Naswona mfumo wu fane wu endla leswaku mimirhi ni tiphilisi swi ringanerile eka titliliniki ta matikoxikaya mfumo wu fanele wu tisa tiphilisi to tala ni mirhi yo tala etitliliniki ta matikoxikaya. Hi ku endla leswi vanhu vo tala vaongori va nge tirhi ku vava mfumo wu nga tlhela wu lava vantshwa lava kalaka mitirho leswaku va ta va ta volunteer ku tirha hambi vo nyikiwa ximalana xitsongo ku pfuneta vaongori lava leswaku va nga tirhi kuvava.

Vavanuna va fanele ku yimbisiwa hikuva lowu i nawu lowu nga tsariwa ebibeleni, loko ku tumbuluka misava ni vanhu xikan'we ku yimbisiwa ka vavanuna swi va sirhelela eka mavabyi yo fana ni switsongwatsongwani swa leswi kumekaka hi timhaka ta masangu ni man'wani mavabyi lama nga ta kumekaka loko va ri karhi va tsakamisa va fanele ku yimbisiwa leswaku va nga koti ku kuma xitsongwatsongwana xa HIV hindlela ya ku olova, hi yo mhaka va fane va yimbisiwa vavanuna leswaku va nga nghenelwe hi ti hi switsongwatsongwana kumbe mavabyi.

Madokodela lama nga riki enawini junifomo ya vona a yi nge fani ni junifomo ya madokodela leyi lava va nga le nawini. Hakanyingi madokodela va mbala mabaji yo basa lama tsariweke mavito ya vona ni leswi va endlaka swona, kambe vanhu lavawa lava nga riki enawini mabazi ya vona a yi nga fani ni mabadi ya madokodela lama nga le nawini. Hakanyingi vanhu lava na kona loko va ri hala ndzeni a va wu tivi ntirho wa vona ku fana na madokodela la ma nga le nawini vo dadadada va nga tivi leswaku va endla yini va tlhela va nyika na maphilisi lama nga riki wona.

Hikuva vanhu a va tshembeli ka swilo swa kufana van'wana vanhu va tshembela eka vutshunguri bya ndhavuko kasi van'wani va tshembela eka vutshunguri bya ximanjhemanjhe. Loko hi hlanganisa vutshunguri lebyi hinkwabyo byi tirhela munhu leswaku a kota ku hola hikuva a hi mavabyi hinkwawo lama ya nga lama ya lavaka vutshunguri bya ximanjhemanjhe ya n'wana mavabyi ya nga vangiwa hileswaku vakokwawakokwana wena va ku vita kumbe va ku lava, va ku vabyisa so loko va ku vabyisa hi ndlela leyi u fanele u ya kuma vutshunguri bya ndhavuko bya ndhavuko vutshunguri bya ndhavuko na byona byi ni matimba hikuva na byona bya tirha ku fana na vutshunguri bya ximanjhemanjhe swi na nkoka leswaku vutshunguri lebyi hlanganisiwa leswaku munhu a kota ku hanya.

Muxaka wa vuvabyi bya Mfukuzana lowu ndzi wu tivaka i vuvabyi bya mahawu kumbe vuvabyi lebyi va ngo i TB kumbe vuvabyi bya Nkhensa vuvabyi lebyi bya TB kumbe vuvabyi bya ku khohlola ngopfu. Vuvabyi lebyi byi vangiwa hi loko vanhu va ndzhaha ngopfu mafole ni ku n'wa byalwa ngopfu, leswi endla leswaku mahawu ya vona ya vaviseka vanhu lava va hetelela va nga ha koti ku hefemula kahle leswi vangaka leswaku va tshama kha va khohlola minkarhi hikwalaho va hetelelaka va khohlola ngati. Vuvabyi lebyi bya dlaya hikuva loko munhu a ze a khohlola ngati ku herile hi yena vuvabyi lebyi bya TB kumbe vuvabyi bya Mfukuzana bya dlaya swinene

Vukorhokeri bya xihatla byi nga endla leswaku riqingho rin'wana na rin'wana ra hlamuriwa, hi ku endla kumbe hi ku chela swin'wanyana swa switirhisiwa leswi nga ta endla leswaku loko rinqingo ri foyineriwa ri tirha. Va nga endla leswi, loko riqingho ri foyineriwa ku ta ri nga hlamuriwa va nga kota ku chela swilo swo karhi leswaku loko ri nga hlamuriwa riqingho leri ri famba ri ya eka swi ri ri rila ri rilela munhu un'wanyana leswaku a kota ku ri hlamula, vona va ka vona lavo va riqingho va vukorhokeri bya xihatla va nga endla leswaku loko riqingho ri nga rili va nga chela swilo swa wena leswaku loko riqingho ri ri leri nga khomiwi ri siginela munhu un'wanyani leswaku riqingho ri le ku rileni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko o ka a nga teki maphilisi ya yena kahle leswi swi ta endla leswaku a hundza emisaveni kumbe rihanyo ra yena ri nge pfuki ri lulamile, ematshan'wini ya ku a hola kumbe a antswa rihanyo ra yena kumbe mavabyi ma yena ma ta engeteleleke hikuva a nga teki maphilisi ya na kahle, hi yo mhaka munhu u fane a teka maphilisi ya yena kahle swi nga khataleki leswaku xiyimo xi njhani leswaku rihanyo ra yena ri tshama ri hlayisekile na yena a tshama a hlayisekile a nga hatli a lova.

Vanhu lava tirhaka emakaya va fane va va ni swikili swo kota ku hlambisa vadyuhari kumbe swikili swo kota ku dyisa vadyuhari kumbe vanhu lava nga koti ku endla swo karhi va fane va va ni swikili swo kota ku tiyisela loko va ri karhi va hlayisa e vanhu lava va va hlayisaka. Leswi swikili leswi leswi va fanelaka ku va swona hi swona leswi nga ta endla leswaku vanhu va hlayisaka va va va hlayisekile hi yona mhaka xikili xo kota ku hanya na vanhu van'wanyana kahle ku nga lava nga ti fikelengi kahle emiehleketweni kumbe vadyuhari kumbe munhu un'wana na un'wana loyi va n'wi hlayisaka ekaya swi ni nkoka leswaku va va ni xikili xo kota ku hlambisa ku kota ku vulavula na munhu kahle ku kota ku dyisa ni xikili xo lehisa mbilu.

Loko ndzi kuma leswaku ndzi ni xitsongwatsongwana xa HIV a ndzi tsanile swinene moya wa mina a wu ri hansi a ndzi twa onge misava ya mina yi herile a ndzi ehleketa no tidlaya ndzi herisa vutomi bya mina hikuva a ku nga ri na nchumu lowu a ndzi hanyela wona, kambe ndzi vuya ndzi swi ehleketa leswaku rifu a ku se tshama ku va nhlamulo ni siku na rin'we kambe eka swilo hinkwaswo ku na xitshunxo xitshunxo xi tshama xi ri kona eka timhaka hinkwato hi yo mhaka ndzi yile eka madokodela kutani ndzi ya kombela ku hlamuseriwa hi xitsongwatsongwana xa HIV leswaku ndzi ta kota ku tiva leswaku ndzi nga kota ku hanya ndzi ri na xona kambe ndzi hanya vutomi lebyinene ke. Endzhaku ka loko va ndzi hlamuserile hi hinkwaswo mayelana na xitsongwatsongwana lexi ndzi vuye ndzi ti amukela ndzi vona leswaku a hi xitsongwatsongwana xo yisa erifini ndzi hanya vutomi bya mina kahle.

Eka muhlovo wa one vuvabyi lebyi byi va byi nga ze byi tika swinene ku fana na le ka muhlovo wa two, eka muhlovo wa two vuvabyi lebyi byi va byi tikile swinene laha munhu a nga ha koteki ku endla nchumu, laha munhu se a swi twaka leswaku laha se miri a wa ha pfumeli kambe eka xiteji kumbe eka xiteji xa one vuvabyi lebyi byi va byi nga tikombi ni ku tikomba swinene kambe eka two vuvabyi lebyi byi se bya tika swinene eka one munhu a nga ti hlayisa hi ku hi ku endla leswaku a nga dyi swakudya swa ku va ni chukele swinene leswaku vuvabyi lebyi nga kuli emirini kasi munhu loyi a nga le ka two yena u fanele a teka maphilisi ma yena lama nga nyikiwa wona hikuva u ta va a yi le exibedhlele ku ya kamberiwa a ma nwa ku ya hi nawu ku ya hi swiletelo swa kona.

Ku kala mali swi nga endla leswaku munhu a tshama a khomiwile hi switirese kumbe a tshama a khunguvanyekile swinene ku kala mali swi nga endla leswaku munhu a tshama a ri karhi a ehleketa ngopfu hi vutomi bya yena a ti vutisa swivutiso swo ka swi nga heli leswaku hikokwalaho ka yini yena a nga riki na mali van'wanyana va ri na yona leswi nga endla leswaku munhu miehleketo ya yena yi khumbeka swinene kutani munhu a sungula ku penga ku va hi ka mukhuva wun'wanyani hi yona mhaka vanhu a va fanelangi ku tshama va nga ri na mali.

Mina ndzi nge swi koti ku endla ntirho lowu wa ku hlambisiwa hikuva a ndzi tshembi ngopfu eka swona sweswe n'wina malume a ndzi vuli leswaku n'wina leswi mi tshembaka swona a hi swona kumbe a hi ndlela ya kahle kambe mina a ndzi munhu wa swona loko munhu a lovile emutini u lovile naswona a swi kona leswaku loko n'wina lava mi nga sala mi ta kuma hi mabadi, leswi hinkwaswo hi leswi vuriwaka kambe a hi ntiyiso. Hi yona mhaka mina ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku endla ntirho lowu n'wina malume hikuva a ndzi tshembi ngopfungopfu ka sweswo swilo kambe n'wina lava lavaka ku endla ntirho lowu ndzi ta mi seketela kambe mina yena ndzi nga ka ndzi nga hlambisiwi kumbe ku keriwa misisi kumbe ku endliwa xa n'wanchumu hi ndlela yo endla xintu.

Maphilisi lama ha ku tumbuluxiwa ma pfuna vanhu vo tala leswaku xitsongwatsongwana lexa HIV xi nga pfuki xi va fikerile man'wani ya maphilisi lama nga ha ku tumbuluxiwa i PrEP yi pfuna leswaku loko u nwa yona kutani u ya hlangana na munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xa HIV hi timhaka ta masangu hambi mo ka mi nga tirhisi e nsirhelelo kumbe xisirhelelo leswi endla leswaku wena u nga riki na yona yi nga ku khumbi kumbe yi nga ku nghenele hikuva e PrEP yi va na yona yi ku siverile leswaku u nga kumi xitsongwatsongwana lexi. Leswi pfuna vanhu leswaku va rhandzana ni vanhu va vona lava nga ni xitsongwatsongwana lexiwa hambiloko hikuva vona va nge pfuki va xi kumile kambe a yi na a yi na a yi na vutshembisi leswaku na yona ya sivela hikuva nkarhi wun'wanyana yi nga ka yi nga ku sivela kutani na wena u va na xona xitsongwatsongwana lexi.

etitliliniki ta le matikoxikaya vanhu vo tirha hi ta mihleketo kumbe hi swa miehleketo a va kumeki va ngo ho kumeka kan'we en'hwetini naswona leswi swi endla hi loko va tsaleriwini leswaku ha mi kombela eka tliliniki ya hina leswaku hi siku ro karhi mi ta pfuna vanhu vo karhi. Mfumo wu nga endla leswaku tliliniki yin'wana na yin'wana ya le matikoxikaya yi va ni dokodela kumbe munhu wun'we loyi a tirhaka hi swa miehleketo hikuva masiku hinkwawo etliliniki ku yisiwa vanhu lava vabyaka swa miehleketo kambe va nga kumi ku pfuniwa kambe loko vanhu lava tirhaka hi swa miehleketo vo yisiwa eka titliliniki leti leswaku va tirha kona masiku hinkwawo xiphiqo lexi xi nga papalatiwa swinene vanhu lava yisiwaka etitliliniki hikokwalaho ka swa miehleketo va nga kuma ku pfuniwa hikuva vanhu lava tirhaka hi swona va ta va ri kona kwalaya xivandleni xexo.

Ina swi pfuna swinene hikuva vanhu vo tala loko va khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi va va nga ri na byona vutokoti kumbe vutivi bya leswi munhu a nga swi endlaka ku tisirhelela kambe loko va nyikiwa tidyondzo to ku to tivisiwa hikokwalaho ka xitsongwatsongwana lexi vanhu va swi kota ku kuma tindlela to hanya hi ku ti sivela hi ku tisirhelela ku kuma xitsongwatsongwana lexi, naswona vanhu va swi kota ku amukela hikuva va ta va kha va hlamuseriwa leswaku xitsongwatsongwana lexi a xi yisi rifini kambe xo lava ntsena leswaku munhu a dya maphilisi ya yena na ku hanya vutomi lebyi tengeke leswi tidyondzo leti ti ehlisa nhlayo ya vanhu lava khomiwanga hi HIV siku na siku, hikuva vanhu va va ni vutivi lebyi ndlandlamukaka swinene hikokwalaho ka xitsongwatsongwana lexi naswona va ta endla hi matimba ya vona hinkwavo ku xi papalata evuton'wini bya vona.

Ku quarantine-a ndzi titwa ndzi ri kahle loko ndzi quarantine-a hikuva leswi swi endla leswaku ndzi nga kumi mavabyi kumbe xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi nga ndzi fikeli kumbe na mina xi nga ndzi hlaseli loko ndzi quarantine-a a swi khataleki leswaku ndzi ti twa kahle kumbe a ndzi ti twi kahle ntsena loko xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi nga ndzi fikeli hikuva loko ndzo ka ndzi nga quarantine xitsongwatsongwana lexi xi ta ndzi hlasela naswona loko xi ndzi hlasela xi ta heta hi mina.

Munghana wa tsundzuka u ndzi byela leswaku loko ndzi lava leswaku miri wa mina wu humesa leswi ndzi nga swi laveki ndzi fanele ndzi nwa xikwavava kumbe mati lama nga ni xikwavava, i khale ndzi ri karhi ndzi nwa mati lama nga ri lama nga ni xikwavava endzeni kambe swilo leswa wena a swi tirhi. Ndzi ni mavhiki ni tin'hweti ndzi ri karhi ndzi nwa ndzi ri ni ku tshemba leswaku thyaka endzeni ka mina ri ta huma kambe a ku humi na nchumu ku hava na nhlanga leyi balekela ngati hi yona mhaka a ndza ha tshembi leswi wena u ndzi byeleke swona hikuva i khale ndzi ri karhi ndzi tirhisa leswi wena u ndzi byeleke swona kambe a swi tirh. Hi yona mhaka ndzi tekile xiboho xo ya eka va dokodela ku ya ku kuma e mirhi kumbe ku ya kuma mpfuno wa mampela wa ntiyiso ni tiphilisi leti nga ta ndzi pfuna ku humesa leswi nga laveki emirini wa mina hikuva mati ma wena ma xikwavava a ma tirhi.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku va ya va ya teka maphilisi ya vuvabyi lebyi kumbe xitsongwatsongwana lexi, ndzi nga va byela leswaku va swi tiva leswaku loko va teka maphilisi a swi vuli leswaku a va fani na vanhu van'wanyana, kumbe a swi vuli leswaku i ku hela ka misava ya vona kambe ku teka ka vona maphilisi i ku sungula ka misava ya vona eka riendzo ra vona ra ku hanya e vutomi kumbe rihanyo lerinene rihanyo ra kahle. Ndzi nga va hlohlotela leswaku a ku sunguli hi vona naswona a ku heli hi vona vo tala vanhu lava nga khoma hi xitsongwatsongwana lexi naswona va ri karhi va teka maphilisi ya vona va hanya kahle naswona u nge va voni leswaku va na xona xitsongwatsongwana lexi. Hi yo mhaka ndzi nga va hlohlotela leswaku ku va na xitsongwatsongwana xa HIV a hi ku hela ka misava munhu a teka maphilisi ya yena kutani a hanya rihanyo lerinene.

Loko munhu a ri karhi a seketeriwa hi ndyangu, swi endla leswaku munhu loyi a tikuma a hlurile eka ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Nseketelo wa ndyangu wu endla leswaku munhu a titwa na yena a ri ni matimba ya ku hlula kumbe ku tshika kumbe ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Hikuva loko u ri karhi u swi tiva leswaku ku na vanhu ekusuhi na wena lava ku seketelaka ngopfungopfu va ndyangu va wena va yima na wena eka xiboho lexi u nga xi teka, swi endla leswaku na wena u kuma matimba hi yo mhaka loko va ndyangu va ri karhi va ku seketela xikan'we ni vanghana munhu u va ni matimba, na ku navela, na ku hisekeriwa no tlhela a hetisisa xiboho lexi a nga xi teka xo tshika kumbe ku hlula ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Hi yo mhaka vanhu vo tala va seketeriwaka lava tirhisaka swidzidziharisi va hatla va hlula eka ku switirhisiwa hikuva va seketeriwa.

Loko munhu a vabya vuvabyi bya Dementia, loko munhu loyi a ri karhi a tirhisa mimirhi yo tala ku tlula mpimo swi endla leswaku miehleketo wa yena na wona wu vhela wu nga ha tirhi kahle hikuva munhu loyi u tirhisa mirhi yo tlula mpimo. Leswi swi endla leswaku munhu loyi a tikuma a ri karhi a nga holi eka mavabyi ma yena kumbexana munhu loyi u tikuma mavabyi ma yena ma ri karhi ma engeteleka, naswona leswi swa endla leswaku siku rin'wanyana munhh loyi a tikuma a hundze emisaveni hi ku tirhisa mirhi ku tlula mpimo a swi kahle. Hi yo mhaka vanhu loko va tirhisa e maphilisi kumbe va tirhisa mirhi va fane va ma teka hi ndlela leyi va nga va byerisa xiswona ngopfungopfu vanhu va Dementia leswi swi ta endla leswaku miehleketo ya vona yi nga ha hleketi nchumu kumbe va hatla ku rivala.

Vanhu lavakulu leswaku va tiva kumbe ku dyondzisiwa ku xiya switandzhaku swa mirhi, vanhu lava va nga endleriwa campaign-ni kumbe ku endliwa tipositara kumbe ku endliwa emhaka ya ku eholweni ya muganga un'wana na un'wanyana, hi siku ro karhi na siku ro karhi ku va na nhlangano lowu nga ta va kona wa vadyuhari laha vadyuhari va nga ta lemukisiwi na ku dyondzisiwa hi switandzhaku swa mirhi. Loko swi endliwa tano vadyuhari vo tala va ta dyondza hi ndlela ya le henhla swinene kutani va va ni vutivi bya switandzhaku swa mirhi. Loko muganga un'wana na un'wanyana kumbe titliliniki yin'wana na yin'wanyana yi teka xiboho xa leswaku hi siku ra wavumbirhi hi awara ya khume vadyuhari hinkwavo a va ti va ta dyondzisiwa hi switandzhaku swa mirhi leswi swi ta endla leswaku vadyuhari va tiva switandzhaku swa mirhi.

Vubihi lebyi va nga ta hlangana na swo vaakatiko va xinuna loko va nga tsundzuxiwa hi mhaka ya yimbiso, hileswaku loko se munhu a kurile se a lungherile kumbe ku hi ku teka nsati kumbe se loko nkarhi wa yena wo teka nsati wu fikile a nga yimbanga. Vanhu lava khoma ku tika swinene hikuva loko u nga yimbisaka u nga yimbanga swi endla leswaku mavabyi ya hatla ya ku khoma, hi yo mhaka loko vaakatiko va xinuna va nga hlangani va tivisiwa, loko vaakatiko va xinuna va nga.

Vanhu lava langutanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha loko va tshunguriwa kumbe vutshunguri bya rihanyo ra mianakanyo ri nga va pfuna leswaku vanhu lava va kota ku amukela e ndlela ni ku tshika ku tirhisa swidzidziharisi. Loko vanhu lava va ri karhi va tshunguriwa emiehleketo kumbe mianakanyo va va va ri karhi va ta va ri karhi va swi vona leswaku swidzidziharisi leswi va swi dzaha kumbe leswi va swi tekaka a swi kahle emirini ya vona, hi yo mhaka vutshunguri bya rihanyo ra mianakanyo byi nga pfuna swinene eka vanhu lava langutanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva swidzidziharisi swi onha miehleketo ya munhu. Loko va ri karhi va ku tshungula mianakanyo leswi swi endla leswaku miehleketo ya wena yi va yi ri karhi yi vuya hi katsongokatsongo leswaku u swi vona leswaku ku tirhisa swidzidziharisi a swi kahle hi ndlela yo biha. Hi yo mhaka ku hlohloteriwa leswaku vanhu a va tshunguriwi miehleketo va nga si ze va terekisiwa xiboho xo tshika swidzidziharisi.

Loko vanhu lava vabyaka vuvabyi bya Dementia va vona swifaniso ehenhla ka mabodhlela ya mirhi, leswi swi endla leswaku va kota ku tsundzuka leswaku i nkarhi wa vona wa ku teka e murhi wo karhi. Hikuva swifaniso leswi swi nga vekiwa swi endla leswaku va swi tiva leswaku no kota ku hlawula leswaku murhi lowu i murhi wa yini, lowu i murhi wa yini hikokwalaho ka swifaniso leswi nga vekiwa. Leswi swi endla leswaku swi va olovela swinene leswaku va nga hundziwi hi nkarhi wa ku nwa mirhi hikuva loko va ri karhi va vona xifaniso xelexo ehenhla ka bodhlele va kota ku tsundzuka leswaku kambe ndzi fanele ndzi nwa nchumu lowu hi nkarhi lowu. Hi yo mhaka swifaniso swi pfuna ngopfu eka vanhu lava nga na vuvabyi bya Dementia, hikuva hakanyingi miehleketo ya vona ya famba kumbexana hakanyingi va hatlisa ku rivala kambe loko va vona ebodhlele ra mirhi ri ri na xifaniso va ta kota ku tsundzuka.

Ina a ndzi ta nwa murhi lowu dokodela a nga ta va a ndzi nyikile wona, hikuva loko ndzo ka ndzi nga nwi murhi lowu ndzi ta tshama ndzi ri karhi ndzi vilela masiku hinkwawo, ndzi vilerisa hi nchumu wa ku nkarhi wun'wani a wu kona kumbexana hi swin'wana na swin'wana swa vutomi. Kambe loko ndzi nwa murhi lowu dokodela a nga ta va a ndzi nyikile wona wa ku vilela leswi swi ta endla leswaku ku vilela ka mina ku hunguteka kumbexani ndzi nga ha vi ni ku vilela hambi ndzo hlangana na xiyimo xihi na xihi kambe ndzi nga vi ni ku vilela. Hikuva ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi kuma e mirhi yo endla leswaku hambi ndzi ri karhi ndzi vilela ndzi nga vileli ngopfu. Hi yo mhaka loko dokodela a ndzi byela leswaku ndzi nwa mirhi ndzi nga nwa mirhi hikuva naswona loko munhu a tshama a ri karhi a vilela swi endla leswaku a nga hanyi vutomi bya kahle, hi yo mhaka ndzi nga nwa mirhi leyi dokodela a nga ta ndzi byela leswaku ndzi nwa leswaku ndzi hanya vutomi lebyinene.

Ku pfumaleka ka switoko swa mirhi, swi endla leswaku rihanyo ra vamanana na vana va vona ri va enghozini swinene hikuva nkarhi wun'wanyana wa ya etliliniki u lava e murhi wo karhi va fika va ku murhi lowu a wu kona wu ta va kona kumbexana endzhaku ka mavhiki mambirhi. Leswi swi endla leswaku rihanyo ra munhu ri va ri nga ri kahle hikuva u ta ya u ya kuma mirhi lowu endzhaku ka mavhiki mambirhi ku veni murhi lowu a wu lava hi nkarhi wolowo. Hi yo mhaka rihanyo ra vamanana na vana va vona ri le nghozini swinene hakanyingi vanhu vamanana vo tala ni vana va koxeka vutomi bya vona hikokwalaho ka ku pfumaleka ka switoko swa mirhi etitliliniki. Leswi swi endla leswaku vana lava khomiwaka hi mavabyi va kuma leswaku mirhi ya vona ya vuvabyi lebyo a yi kona n'wana wa kona hakanyingi u lahlekeriwa hi vutomi leswi swi endla leswaku vanhu va lahlekeriwa hi vutomi bya vona.